Imithelela yabagqugquzeli benkundla yezokuxhumana inkulu kakhulu. Mkhulu kakhulu umphumela.

Ukwethulwa kocingo lokuqala ngqa kwayishintsha kakhulu impilo yabantu, kangangokuthi izincwadi bese zingasabhatalwa, kodwa bese kuvele kushayelwe umakhalekhukhwini, ngomunye umakhalekhukhwini, bese indaba okumele idluliseke kube lula ukuthi ifinyelele. Kanti-ke futhi izinzuzo zalolu ushintsho zibe zinkulu kakhulu ngoba ulwazi beselifika ngesikhathi ebantwini nangendlela efanelekile.

Uhlelo esilwethulile endaweni, uhlelo lokufakwa kwama five G towers, la khona kuzosisiza ekutheni ezokuxhumana zibe nesipidi ngendlela emangalisayo. Lokho-ke, kuzowukusiza kakhulu umphakathi, ukuthi ungahlushwa i-network, yonke into yakhona ihambe ngokukhulu ukuphuthuma nangokukhulu ukushesha.

Lapha ngiqhathanisa ukusebenzisa umakhalekhukhwini, ufonela umuntu, ngiwuqhathanisa nokusebenzisa umakhalekhukhwini ngezokuxhumana okunjengo-WhatsApp kanye no-Facebook. Ukufonela umuntu ngomakhalekhukhwini kuyashesha kakhulu, kanti futhi umuntu umthola ngaso leso sikhathi, kodwa futhi kuyabiza ukusebenzisa umakhalekhukhwini, ufonela umuntu. I-WhatsApp and Facebook nayo iyashesha ngendlela yayo. Umahluko ukuthi umuntu akazophendula ngaso leso sikhathi omdinga ngaso. Idatha lakhona liyabiza, kodwa futhi lihlala isikhathi eside.

Singabafundisa ngokuthi, emakhaya indlela yokukhuluma akube indlela enenhlonipho, indlela onesizotha, indlela yokuba nobuntu nokwazisa umuntu. Lokho kuyokwenza ukuthi uma sebehlangana nobuxhwanguxhwangu obenzeka kuma-inthanethi, bakhumbule ukuthi umuntu kumele umhloniphe, kumele ube nobuntu kuyena. Kumele futhi ungaphenduli kulobo buxhwanguxhwangu asuke ebenza. Noma-ke kumele nje athule, angasho lutho, noma ngabe umuntu ukuletha ngakuye lobo buxhwanguxhwangu lobo. Kanti futhi uma uwumzali, ungakwazi ukudawuniloda i-app, lapho okwazi khona ukubona ukuthi umntwana ikuphi lapho angena khona. Uma ngabe engena ezindaweni ezinobungozi, uyakwazi ukuthi uwavale lawo ma-internet sites angena kuwo.

Ukusebenzisa umakhalekhukhwini ngokuthi ufonele umuntu, kuyashesha kakhulu, kanti ukusebenzisa i-WhatsApp kanye ne-Facebook kuyashesha, kodwa hhayi kakhulu. Umahluko ukuthi kumakhalekhukhwini mowufona, umuntu umthola ngaso leso sikhathi. Bese kuthi ku-WhatsApp and Facebook, umuntu uphendula ngesinye isikhathi. Omunye umehluko futhi ukuthi, i-airtime iyabiza kanti futhi iyashesha ukuphela bese kuthi idatha ngapha, liyabiza kodwa futhi liyaphuza ukuphela.

Abagqugquzeli bezinkundla zokuxhumana basebenzisa inhlonipho ukwakha ubudlelwano obuthembekile nabantu, kanti futhi impilo yabo bayayibeka ibe sobala, baphinde futhi babeke i-product abasuke beyikhangisa, bayibeke ibe sobala. Kube futhi yinto ongakwazi ukuthi uyithembe. Baphinde futhi bakhe ukwethembeka kubalandeli babo. Kanti futhi bajwayele ukuthi benze izinto eziyiqiniso, ezizodonsa ababukeli. Kanti-ke futhi .